Ngethi, thumela ibholo ekhaya sikoreni.

Ngilena ethi, thumela ibholo ekhaya sikoreni, abasazi thina.

Awa, awukho umdlalo wabentwana ekhengezwa ngawo kuthiwa ngewobungani.

Kufanele bajayele amatatawu amakhulu la basese bancani.

Awa, ingafakwa naseenkolweni imidlalo omnandi khulu for abantwana lo.

Ngibona bona kufanele idluliswe ezizukulwaneni ngezizukulwane, ngokwekambiso yesintu.

Umdlalo wentambo, abonketo, amathini.

Iqakathekile ngombana isikhumbuza bona sivelaphi sibabantu.

Umdlalo wentambo.

Ibahlanganisa ngombana abantu bakghona ukukhumbula ukuthi babuyaphi begodu sikghona ukuthi sihlangane sibabantu abanengi khulu ngokuhlukahlukana kwethu.

Lifunda indabuko yamasiko ukuthi ukuze sibe la sikhona, kuthonywe kuphi.

Ngombana iinzukulu neenzukulwana ezisakhulako kufanele bazi ngayo imidlalo le kobana yathoma kuphi begodu yathoma bunjani.

Imidlalo yendabuko ihlukile ngombana yimidlalo yayikhona ekadeni kodwana imidlalo yanamhlanjesi, imidlalo esesiyibona kibomabonwakude.

Iye, ingadlalwa emaphaliswaneni ngombana nayo midlalo efana neminye imidlalo.

Iyasiza ngombana kungenye yemidlalo erhelebha bona umuntu azivoqavoqe.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha ngemidlalo yendabuko kukuthi babakghona ukuthi babaphe imithetho eyayivele ikhona emidlalweni lo, bangatjhugululi imithetho eyayivele ikhona, bafune ukufaka namkhana bakhiphe eminye imithetho.

Mina nginje nje, ayikho imithetho engiyaziko yemidlalo yendabuko.

Ngendaweni yangekhethu abayithatheli phasi imidlalo yendabuko, bayayidlala ngobunengi bayo.

Awa, akekho umdlali engimaziko odlala imidlalo yendabuko osele ayinjinga.

Awa, akusiyo imidlalo efanele abantu bakade kuphela, nabantu abaphila esikhathini sagadesi iyabafanele begodu bangayidlala.

ukuthi abantu esikhathini sanjena abafuni ukuzibandakanya emidlalweni yendabuko.

Kutlhayela kwemali yokusekela imidlalo yendabuko.

Iye, kungaba nomthelela wokuthi abantu bayigegede ngombana abantu esikhathini sagadesi akekho umuntu ofuna ukuba neduma.

Mina bengiyikutani emdlalweni wegcupsi, iinketo kanye nentambo.

ekufanele athuthukise imidlalo yendabuko.

Imithetho yemidlalo yendabuko, kufuze ibekwe babantu ebegade bakhona nayisathoma imidlalo lena, njengamakhosi nabanye abarholi abarhola zendabuko.

Ngokubona kwami, umzimkhulu womrabaraba kungafanele bona wakhiwe ngeSewula Afrikapha.

Benziwa kutlhayela kwelwazi.

Awa, ingasikuthi ibaphathisa iinhloni kodwana ngokubona kwami, ngibona bona basengakabi nelwazi lokobana bangayithuthukisa njani imidlalo le.

Iye, ukudlala kwayo bukhuwa ingaphula umthetho wesiko.

Iye, iyaninana ngombana kuyenzeka bona uthi nasele ulisokana uthande bonyana nawe kwanga ungaragela phambili udlale umdlalo wentonga.

Iye, umphakathi ungaphuma ngobunengi uyokubukela ngombana abanye bazabe bathoma ukubona into enjengalena, abanye bazoba nesikhathi sokobana bayithuthukise ngendlela efaneleko imidlalo yentonga lena, bayisakaze koke nakuma-inthanethi.

Iye, umbono wami uthi angeze umma afoye amarogo aloku eqana neentambo. Akusilo ibandlululo kodwana kungendlela sithole isiko lingakhona.

Umsebenzi wokuzilibazisa ukuthabulula ingqondo ukuba ungabi ungagadangelwa naziintresi namkhana umuntu azithole sekane-depression.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako, umdlalo webholo yezandla.

Ngawuthoma ngiseseseemfundweni zamazinga aphasi, ngawuthanda khulu ngikhuthazwa ngomunye udade ngimbona angidlalela wona kamnandi.

Kuqakatheke khulu bona ube nomsebenzi wokuzilibazisa ngombana uvikela ukugandeleleka ngokomkhumbulo.

Kuqakatheke khulu ngombana esikhathini esinengi utholakala usemsebenzini wokuzilibazisa, awutholakali ezindaweni ezinengi.

Umsebenzi wokuzilibazisa omutjha engathanda ukuwulinga yi-chess.

Iye, sengibatholile. Banengi khulu ngombana sihlangana ematatawina.

Iye, uwenza bona abantu babumbane ngombana niyahlanganyela ngesikhathini esinengi begodu nizithola nenza into eniyithandako nibanengi.

Amakghono engiwafundileko ambadlwanyana, ikghono lokuvika, ikghono lokugijima nekghono lokweqa.

Abantu bangendaweni yekhaya esikhathini esinengi uzobathola ngetatawini lokuzibandula.

Iye, kuyakghonakala ukuthi uphenduke umsebenzi weqiniso ngombana esikhathini esinengi uthola bonyana sibabantu siyaphuma, siyokuphalisana nabanye abantu ngeendaweni ezihlukileko, kugcine lokho-ke abantu sebathola ama-sponsor, into abayenzako lena bayithathele phezulu.

Umnyanya webholo erarhwako, umnyanya wekhrikhethi nomnyanya we-rugby.

Iyabadosa ngombana kufana njengala eSewula Afrika, abakhambi abanengi bafikela ngendaweni yangeKapa, bafuna ukuyokubona i-Table Mountain. Kwesinye isikhathi bafikela nge-Nelspruit bafuna ukuyokubona i-Graskop.

Iminyanya yeentjhabatjhaba le iyawathuthukisa amarhwebo asakhasako ngombana nakufike abakhambi bayakghona ukuthi abarhwebi laba bazibonakalise begodu bakwazi ukuthi bathengise izinto abazenzako.

Iye, iyawavula amathuba womsebenzi ngombana umuntu nakakghona ukUberegisa izandla zakhe, angaziberegisa ngokuthi aphothele, akwazi ukuthi ayokuthengisela abayeni namkhana abakhambi.

ESewula Afrika kungayehliswa izinga lobulelesi ukuze ukuthi ikghone ukubamba ngobunengi iminyanya yeentjhabatjhaba.

yazuza ngombana lithola isikhathi sokobana barhwebe begodu barhwebele abakhambi namkhana iimvakatjhi.

Ngithanda umsebenzi wezandla.

Ngathaba khulu lokha nangiphothelako, ye-ke irasu ngagcina sengiyithengisa, abantu bayithanda

Mncamo, yirhara nendawo ethulileko, la ukghona khona ukuthi ucabange bona ungenza umberego onjani.

Nabanye bayatlhogeka, ngombana kusuke kesinye isikhathi kufunakale izinto ezinengi khulu, kufakwe ama-order amanengi khulu. Ye-ke nawumumuntu uwedwa angeke uzukghone, uzokudinga abantu abazokulekelela.

Ngiwenza ngeenkhathi la ngiqedile khona ukwenza umberego wasekhaya, ngombana sele ngiqedile ukwenza umberego wekhaya, ngithole isikhathi esinengi sokobana ngiphothele.

Ngifunde ikghono lokuphothela nekghono lokunghada.

Iye, uqakathekile ngombana uyangeluleka ngokomkhumbulo.

Ngizizwa ngikhululeka khulu emoyeni begodu ngiyaledlha.

Iye, ujayelekile ngombana bakhona abanye abantu abawenzako.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu ofuna ukuwazi umsebenzi lona. Ukwazi ukuthi uthuthuke begodu usabalale inarha yoke.

Ngingakhetha ukubhaga amakuke, ngombana ngiyathanda ukuthi abantu badle begodu basuthe, ye-ke ekubhageni kwami amakuke la, ngingakhamba ngibapha simahla.

Abangani bami bona benza imisebenzi yeenzipho, bafaka abantu iinzipho. Abanye balungisa abantu iinhloko bayabaqhina.

Iye, umsebenzi engiwenzako lo uyatjhuguluka nesikhathi, ngombana indlela esesiphothela ngayo ihlukile khulu.

Okungithabisako ukuthi abantu abanengi bayawuthanda umberego lona, ye-ke futhi bazimisele nokuwufunda.

Kwanjenganje abukho ubudisi engiqalana nabo.

Iye, kukunje ngiyawenza kobana ungingenisele imali, ngombana kunabantu abafikako kimi babawe bona ngibenzele ikghororo.

Ngifunde bona nginesineke begodu ngiyakghona nokuthi ngikhulume nabantu abahlukahlukeneko.

Ngingazizwa ngidane khulu emoyeni wami, ngombana ngiyawuthanda umberego lona begodu ngizimisele ukuthuthuka ngawo ngiye phambili.

Umsebenzi odume khulu ngendaweni yekhaya, msebenzi wokwenza abantu iinzipho neenhloko, ngombana abantu abanengi ngikho lokho abakuthandako.

Iye, baqinisile ngombana kuyakukhandela ukugadangeleka ngokomkhumbulo nokuba nomzwangedwa, ngombana nakuberega ukwenza umberego lona wokuzilibazisa, uyakhohlwa ngezinto ezinengi bese-ke uqalana nawo.

Iye, bakhuluma iqiniso, ubujamo lobu buyakukhandela ukugadangeleka nofana ukuba nomzwangedwa, ngoba nawenza umberego lo uqalana nawo ukhohlwe ngezinye izinto.

Ngingamkhethela umberego wokuthi abhage, ngombana ngiyazi ukuthi abantu bangendaweni ekhaya, bayakuthanda ukudla okubhagiweko.

Ngicabanga bona isiza ngokuthi ithuthukise imisebenzi yabantu ebayenzako, lena engakadumi eenarheni ezinye iyenze bona isabalale igcwale koke.

Ziyabasiza ngombana bakghona ukubona izinto abazikhangisako, bakwazi ukuthi bazithenge begodu ezinye bakwazi ukuthi bayozithengisa eenarheni zekhabo.

Midlalo yebholo erarhwako nebholo ye-rugby, ngombana abantu bakghona ukuthi barhwebe izinto abazenza ngezandla, ye-ke bese bakghone ukuthi abantu baseenarheni ezisemaduzelana namkha ezibomakhelwana bakghone ukubona, begodu bakghone nokuthenga izinto lezo, bakhambe nazo eenarheni zangemakhabo bayozikhangisa.

Wawavula khulu begodi ebantwini abatjha, ngombana bakghona ukuthi barhwebe izinto ebebazenza kezinye iinarha, egodu nabantu ebebavakatjhile lana bakghona ukuthi bathenge izinto lezo, njengemsebenzi yezandla nokhunye.

Itatawu nezinye iindawo zokuvakatjha.

Zokuvakatjha zadlala indima ekulu, ngombana benza isiqiniseko sokobana abavakatjhi bafika bephephile begodu bajika basaphephile.